Ha ke tjhakela nkgono wa ka kwana Qwaqwa ke tlo fumana dijo tse ntle tse monate ho tswa ho yena. Nkgono wa ka o rata ho pheha dijo tse monate tse babatsehang, tse ntlafatsang mmele ka nako tsohle.

Malome ke batla ho tseba hore bohlokwa ba hore moshanyana ka mong a ye lebollong le ho tseba hore dithuto tseo a tlo ithuta tsona ka moo di fapane jwang le dithuto tseo a ka ithutang tsona hae mona. Ebe se etswang ka moo ha se kgone hore se etswe monana ho thusa bashanyana ba bang ka hore e be sena se re se bitsang monna?

Ho fedisa taba ena ka dipolao le dipeto mophatong, sepolesa sa habo rona se ka etela mephato ka mefuta ya tsona kgafetsa. Hore ba bone dintho di ntse di tsamaya ka nepo mme Lefapha la Bophelo bo Botle le ka nehelana ka dintho tse hantle ho beng ba mephato hore ba kgone ho ba thusa ntlheng eo ya bona.

Ho ba le mehlobo e fapaneng lekeisheneng la habo rona e re thusa haholo hore re tsebe tse ngata haholo ka batho ba fapaneng. Re kgona ho ithuta seo batho ba bang ba se etsang hore le rona re tsebe ho phedisana mmoho ka taba ena, mme ke thabela hore ho be le mehlobo e fapaneng makeisheneng a bo rona.

Diboko ke mabitso ao re a bitsang ke tsa se sefane sa motho ka mong. Sena re se etsa e le ho bontsha tlhompho e kgolo ho motho ka mong.

Ha re iphumana ntlheng ya hore ngwana o na le batswadi ba setso se fapaneng, nka kgothaletsa hore ngwana a ithute le ho rutwa ka setso sa mme le sa ntate. Hangata haebe ntate o teng bophelong ba ngwana, ngwana o tlameha hore a ipitse ka setso sa ntate wa hae, empa a se lebale hore a ithute ka setso sa mme wa hae.

Dibaka tse jwalo di etswa ke hore mmasepala wa selehae wa bona o dula o patala ditshebeletso ka nako tsohle. Ho na le hore ba se sebedise ditjhelete tseo ba di fumanang matloeng a fapaneng bohlaswa.

Moruo wa naha o ka fetoha wa wa, empa setso sona se ke ke sa fetoha. Sena ke se buwella ntlheng ya hore ho nne ho tswele pele hore ho hlabe kgomo ho feletsa mofu sena se ke se fetohe ka mohla o le mong hoba ke moetlo mme re tlameha ho etsa jwalo ka nako tsohle le ha batho ba sa sebetse ba ka kgona ho kopa dithuso ho tswa bathong ba bang ka ha matsoho a ya hlatswana mme batho ba bang ba ka kgona hore ba thusetse ntlheng tsa hore mofu a patwe.

Taba ena ha e sa etsahala hobane hona jwale ho se hona le batho ba bakang mathata feela bathong ba bo rona. Ha re tsebe, motho ka mong o tlile ka boitshwaro bo botle kapa o tlile ho tlo senya malapeng jwale hore re be ha re sa dumella mang kapa mang a kene malapeng a bo rona.

Tjhe, ha wa loka hohang hore ba leloko ba bone ho social media hore bana ba bona ba ya nyala. Batho ba lokelang ho tseba pele ke ba leloko mme ka mehla yohle ke batswadi e be ba bo malome jwalo jwalo. Tlameha e be bona ba tsebang pele ka taba ena na mme hee batho ba bang ka ntle e le hona ba tla tsebang ka kakaretso.